EMzantsi Afrika izithethe ezingalunganga zentlalo zinempembelelo enkulu ekufikeleleni kwabasetyhini nasekusebenziseni izicwangciso. Ezi zithethe ezihlala zisekelwe kumandla enkcubeko, ezenkolo kunye nesini ziyawatyhafisa okanye athintele abasetyhini ekubeni benze izigqibo ozizimeleyo malunga noqhinkqonzalo. Oku kunokukhokelela ekukhulelweni okungalindelekanga kwaye kubekho negalelo kwimingeni eqhubekayo yokukhulelwa kolutsha kunye nosulelo oludluliselwa ngeentlobano .

Iimpawu zokusetyenzisa kwamayeza okungagunyaziswanga eMzantsi Afrika kunokubandakanya utshintsho kwindlela yokuziphatha njengokunyuswa yemfihlo, ubunzima bokugxila kunye nokutshintsha kwemvakalelo. Ezinye izikhombisi zinokuba ngumzimba njengemiba emitsha yolusu okanye utshintsho kwinkangeleko yeenwele. Ukongeza, abantu banokubonisa indlela yokuziphatha yokufuna iziyobisi njengokutyelela iikhemesi ezininzi okanye ukufihla amayeza.

Ixesha elininzi abantu kudala behamba oogqirha abasemthethweni kodwa bengafumani ziphumo ezihle nezincomisayo, ngoku xa benjalo ubabona ukuba balahlekelwe lithemba. Xa kufika ugqirha lowo okanye umntu athi ngugqirha uthemba lakhe liyaphakama abe ethenjiswa yonke into ngugqirha lona womgunyathi ukhoyo. So abantu ixesha elininzi basiwa kuphelelwa lithemba, kudala behamba. Abanye bathatha msinya into ethethwayo bengakhange baqonde ukuba ingaba lo mntu wakhe wancedwa bani, nini ngaphambili. Ngamanye amaxesha uthole ukuthi imali yokubhatala ingcono kunoogqirha abayana, noko aba benza ngcono ngokwemali.

EMzantsi Afrika bobabini oomama kunye neentsana bayacetyiswa ukuba bafumane uluhlu lwezitofu zokukhusela kwizifo ezahlukeneyo. Olu ugonyo luyinxalenye yenkqubo eyandisiweyo yogonyo, EPI ngelasemzini, kwaye lusetyenziswa kwiikliniki zikarhulumente. Oomama bacetyiswe ukuba bagonywe ngexesha lokukhulelwa nasemva kokubeleka ngelixa iintsana zifumana ugonyo ngokweshedyuli ethile.

Ngexesha leCOVID-nineteen ndandibesenza kwivenkile yodederhu lweempahla, yayinxaxheba yam yokuba ndiqiniseke wonke umntu ongena evenkileni eyinxibile imaskhi kwaye uyenzile yonke ukhuseleko lokuba angaslelwa naye angasuleli umntu ngeCOVID-nineteen. Kwafika usisi ndamcela ukuba yena anxibe imaskhi kuba ngumthetho wethu walapha evenkileni ukuze ungene yena wala wathi yena akanayo imaskhi, into ayenzileyo ukhuphe wathi yena uzowubamba ngesandla impumlo yakhe. mcacisela ukuthi isandla asincedi funeka ibe yimaskhi kuba imaskhi yona ihloliwe ngugqirha baqiniseka ukuba iphephile ngokhuseleko yona.

I-implant yona sisixhobo esilungileyo esithintela ukumitha kubantu basetyhini kodwa andiqondi ukuba iyinto elungileyo kubantwana abavisayo nabaqalayo ukuhlangana kwizinto zokwabelana ngesondo ngenxa yokuba yona ayikukhuseli izifo ozifumanayo ngokwabelana ngesondo, ikhusela ukumitha kuphela. Into ethetha ukuthi wokufumana zonke izifo ezinxulumene nokwabelana ngesondo ezifana nengculaza, ezifana , zonke nje.